Ukufuya iinkukhu wena mntakwethu akukho nto inzima kangako kodwa ke kuye kuxhomekeke ngendlela, xa kutshintsha iinyanga okanye naxa singena ke kwezi zinto ngesiLungu kuye kuthiwe ke zii-seasons. Kufuneka uqinisekise ukuba inkukhu ziyatya, ziyawasela namanzi kwaye ke zicholachole engceni. Ukugcina iinkukhu endlini ebandayo ngokuba ziye zizenzele, kufuneke loo ndawo kufuneke ihlale icocekile. Oku kwesibini, into endiye ndiyivuyele ngeenkukhu yinto yokuba, umhluzi wazo xa zikhulile uba mnandi ngokwenene.

Ukuqala kwam eli shishini zange kube yinto elula ngokuba kufuneke uyibhalisele indawo otyalela kuyo kwenzela ukuba urhulumente bakwazi ukuyazi loo ndawo kwenzela uba ingathathwa xa kubekho uxakeka. Ujongilanga ke sesona sityalo sibalulekileyo ngokuba ke siyayenza, siyayingenisa imali and iyazikhulisa ingxowa. Ngoko ke ndingakucebisa into yokuba uqaphele indlela otyala ngayo, kwenzele uba kufuneka kaloku izityebisamhlaba, kwenzele uba ukwazi, ujongilanga wakho akhule kakuhle kuloo ndawo. Ndingakucebisa ke uba ezi zityalo ezi zityalo kufuneke ungaziqalisi sele zindala, ufumane ingcambu yaso .

Umfuyi weegusha kunyanzelekile into yokuba iigusha zonke aziqhubele kwindawo ekubizwa ukuba yidiphu, apho kuzawuthi ke kuvaseke amakhalane.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ngumdiliya, ngama-apile, ziipesika, yiponyoponyo, ziibhanana, ngamapere, ngamagwava nama-plums.

Ukwenza oku, esi senzo ke senzeka kuba ishishini xa lithe alahamba kakuhle ngokwezentengiso, ngokuba kuye kuxhomekeke abasebenzi befama baye baxhomekeke ke ngezi ntengiso zenziwayo. Okanye kuthi xa ngaba ezi zinto zingahambanga kakuhle ekukhuliseni kwezityalo nasekufuyeni kwemfuyo ukuba mhlambi ke nazo azithengiswanga kakuhle kukuba baxomekeka kwiimali ezifumana kwishishini lwezeefama.

Imfuyo ke xa ingaphilanga kwamva uba uyibone ngokubhitya, kuye kuqale izinto ekuye kuthiwe ke ngamaqhelane. Loo nto leyo ke kunyanzeleke uba ke ezo le mfuyo isiwe kwindawo ekuthiwa kusediphini, zivaseke kusuke ezi zinto zihlala kuzo. Ukuba yathi ke ayancedakala kuye konyukele ke ingafuni ukutya, iqale ibe nezinto. Mhlambi ke inkomo inkomo iye idle ngokuvuza amanzi kakhulu apha empumlweni ngoku ingafuni ukutya. Ihle ukwehla apha esithomo, kuqale kuvelise amathambo. Kuye kunyanzeleke ke uba loo nkomo kufuneke ihlinziwe okanye ke izanywe ukunyangwa.

Kubalulekile ke ukugcina ukutya kusalungile. Xa ugqibe ukwenza ukuvuna, kuye kunyanzeleke ke ukuba ukubeke endaweni epholileyo, endaweni engekho shushu okanye indawo ebandayo kakhulu. Ukwenza oko kunyanzelekise ke ngoku into yobana kube khona ucoselelo olufana nokwenza i-processing ngokwesiLungu, ngokolwimimboleko, ukuba kuqale oku kutya kusikwe, kucoselelwe, kufakwe kwiinkonkxa kwenzele into yokuba kulungele kungamoshakali. Okwesibini, kuye kunyanzeleke ke mfama into yoba imifino emininzi ukwazi ukuyilungiselela ukuyifaka kumkhenkce.

Okokuqala, kunyanzelekile ukuba ndilamle inja ekutyeni iigusha. Okwesibini, ndikhangele isikroba apho inja ithe yangena khona. Okwesithathu, kunyanzelekile into yokuba iigusha ezithe zonzakala sizithabathe, sizihoye amanxeba azo. Okwesine, ukuba kuthe kwakhona iigusha ezifileyo zeke zinqunyulwe, emva koko kucocwe indawo le ithe inja yatyela khona igusha.

Kubalulekile ke xa kuthe kwanetha kakhulu imvula kunyanzelekile kwenziwe uqokolela lwamanzi kwenzele uba ukuwagcinela kula maxesha esomiso. Futhi ke xa utyalayo kunyanzelekile uba usebenzise uthuthu lomlilo, uluxube nodongwe lwenkomo, nodongwe lwenkukhu. Oko ke kunceda ukwenza imanyolo, phofu ke ngumgquba. Enceda ukwenza umgquba ngoba usoloko umanzi koko ziyakwazi ukukhula izityalo ngaphandle kwamanzi xa uthe wanawo lo mgquba.

Andinoxoka ndithi ndiyakwazi ukuya emarikeni kodwa ke ndinako ukuqikelela ndithi kwaye uyafuneka kakhulu umthi wamaorenji. Kuba kaloku kunemitha yelanga kuba shushu, uza nomthunzi kwaye uza nokutya nento enamanzi phakathi, amanzi okusela ngokuba amanzi eorenji ayaseleka futhi ke ayaluphelisa unxano kunye nendlela. Ngoku utyayo umamele umthunzi.

Eyona nto ke iqaphelekayo yinto yokuba izityalo zasendle zibufana nezi zityiwa ezidolophini ngokuba ziyakwazi uba umntu afumane indawo ekhula umkhoba, singatsho ke amakhowa. Amakhowa ke ayafana kodwa akhona atyiwayo nangatyiwayo. Kuyawuthi ngenye imini umntu aqokelele amakhowa angatyiwayo acinge uba ngatyiwayo, oko ke kwenza kubiza ukufa.

Abasemagunyeni banayo into yokuba bangabaxhasi abafuyileyo. Into ephambili kukuba ukuba ngaba bafuna ukuhlawulisa umntu bafuna kwezi nkomo, baphinde futhi bafune nakwizityalo zabo. Kodwa ke xa kufuneke abasemagunyeni bazame ukwenza inkxaso kunyanzelekile into yobana imilambo bangayivaleli iinkomo kuba besithi kudingeka amanzi. Futhi ke kuba iinkomo funeka zihambe ziqhabalakile ukwenzela uba zizawufumana amandla, zizawutyeba ngolo hlobo. Okwesithathu, abasemagunyeni kufuneke bavule amadlelo. Bangawavaleli amadlelo kuba besithi lo umhlaba uvaliwe. Kunyanzelekile ukuba ezi ndawo zihlale zivulekile ukwenzela uba leyo yinkxaso enobonakaliswa kwabafuyileyo.

Into yamaqanda bekumele uba yinto engaxabanisiyo noxabanisa okokuqala. Ngokuba ukuba ngaba umntu ebekwazi ufuya iinkukhu nokuzihoya, uyakwazi uba ufumane isikhukukazi, ufumane inkuzi. Ukuze ube namaqanda andileyo kufuneka uyazi yeyiphi zeziphi iinkukhu ezizawuzalela amaqanda azawutyiwa namaqanda azowufukanyelwa ufuye iinkukhu ezaneleyo. Ungakwazi uqala iimfuyo yenkukhu ngekhukhu ezimbini okanye ezintathu, ukwazi futhi ke nokuvelisela ukutya amaqanda kwakwezi nkukhu zimbalwa.

Isizathu sokuba imivuzo efunyanwa ngabasebenzi basezifama ibe phantsi kuba baye bathethe ngento yokuba ayifundwanga ezikolweni. Loo nto leyo ayithethi into yokuba kufuneke imivuzo yabo ibesezantsi kuba ininzi into eyenziwa ngabantu basezifama, ikakhulukazi aba basebenza emaphandleni. Izinto ke eziye zisetyenziswe ngaba baphakathi kwii-laboratories, imisebenzi abayenzayo basebenza kwezi zinto zisebenziswe ngaba basebenza phandle. Loo nto leyo ke ithetha into yokuba kufanele bafumane imivuzo efanele bona kuba ngabo abasebenza nzima.